Kuyasiza ukusebenzisa i-steam. Kuyawunciphisa umkhuhlane, kuphinde kusize ekunyuseni amasosha akho omzimba, kuphinde kuvule amakhala akho uma kuwukuthi abecinene noma bevalekile.

Kungayithakameza kakhulu, kodwa-ke kungangihlupha ukuthi sekumele ngibe nesikhathi samaphilisi engisaziyo engisigadayo imihla nemihla nokuthi futhi sengophila ngithembele amaphilisi and futhi la maphilisi isikhathi esiningi amaphilisi e-TB abantu uma bewaphuza bawaphuza uwayawaya bengayeki. So, angeke ngiyimele eyokuphuza amaphilisi impilo yami yonke.

Uyabona-ke bafowethu anginalo ulwazi oluningi ngalokhu. Kodwa-ke, ngokubona kwami emakhaya ngicathi kuya ngomndeni ukuthi ukanjani lowo mndeni, ngingasho ukuthi kuhlukahlukene kuya ngabantu kwakhona khona la emakhaya. Amasiko ukuthi angena kanjani-ke eyi angazi. Kodwa-ke abesifazane ngazi bekhuliswa ukuhlolwa la emakhaya, baye emhloleni umuntu eze ekhule nje, ebe mdala eze engene emshadweni. Bese-ke, angazi-ke benza kanjani-ke uma sebesemshadweni ukuthi bayakusebenzisa yini bayayisebenzisa yini izinto zokuvimbela inzalo? Kodwa engingakusho ngingasho ukuthi kuya ngalowo mndeni lowo.

Ya, ngingasho ukuthi iy'kole ezikushoyo ukuthi basaba iy'sebenzi zempilo. Okunye-ke ngingasho ukuthi nokusaba abantu ngoba phela le nto osuke bayoyenza ucansi kusuke kuyinto kusuke kuyinto yabantu abadala phela vele ngicabanga kanjalo.

Kuphazamisa kakhulu nje impela, ngingasho ukuthi kuphazamisa ukusebenza kwamanesi izinto zigcine sezenzeka zingasheshi esibhedlela nabagulayo bengasizakali kalula. Okungagcina sekunomthelela wokuthi abanye abantu begcine sebeshona kube kungafanele.

Kungaba umkhankaso onabantu bezezempilo nabantu asebephumelele empilweni. Umkhankaso-ke ungasebenza kakhulu ey'koleni, ufundise ey'koleni uphinde ufundise nasemamithingini omphakathi nasemagrawundini, nasey'ndaweni zokuzivocavoca.

Kushayisene iy'moto ey'mbili lapha kuthelawayeka kumgwaqo omkhulu. Ngenhlahla-ke akekho otholakele elimele. Bonke abashayeli baphume bephephile, kodwa-ke kugcine kuyohlolwa izingqondo zabo ezibhedlela.

Mngani wami baye bethi inyanga imandla kakhulu ngakumuthi, so, inikana umuthi, uma ufika enyangeni ufike ubike inkinga yakho bese ikunikeza umuthi ozoxazulula leyo nkinga leyo. Isangoma sona baye bethi-ke kusona siyabhula noma siyahlola futhi naso siyanikana nomuthi futhi. So, kusangoma-ke uyakwazi ukubuza nezinto ongazazi uma kukhona abakuhluphayo, ubuze ukuthi oba abakuhluphayo, uma kukhona ofuna ukwazi ukubuza kusona sikusize, sikusize nangomuthi. Uma ugula sikunikeze umuthi wokuy'philisa.

Njengabasebenzi bezempilo nabo kumele bezame ukubatshela phela ezinye iy'ndlela abagulayo ukuthi kumele benze kanjani, njengokuthi nje babatshele ukuthi kumele bey'vocavoce iy'nsuku zonke ukuze amasosha omzimba abo ezohlezi ephezulu. Baphinde babatshele ukuthi inkosi inamandla babazise umuntu wadalwa uNkulunkulu and ukuphila kwabo akukho emaphilisini, kuphethwe uNkulunkulu, so mabethembele kuNkulunkulu, bekhuleka kuNkulunkulu.

Ngiyanibingelela mndeni wakithi lo mhlangano ngiwubize ngenxa ya-anti. Niyasazi-ke nani isimo sika anti futhi niyamazi ukuthi sewumuntu osekhulile ongasakwazi ukuzenzela izinto. So, u-anti angisenaye nami bafwethu imali yokumondla, so, bengicela kunina njengomndeni, njengamalunga omndeni ukuthi ningilekelele, sisize u-anti sizame ukuhlanganisa imali ezomsiza ney'ndleko zakhe zokuphila. Ngiyanicela mndeni wakithi.

Okokuqala nje kumele khona, kumele kube khona ukudla. kube khona nezindawo zokulala abazokwazi ukuhlala kuzo. Bephinde sibasize ngabasizi babo abazobasiza nokunye okuningi.

Engingakuzama ukuthola iy'moto zomphakathi, ngizame ukufonela zona. Noma-ke, uma kungalungi lapho ngizame ukumqukula, noma ngimfake ebhaleni, ngizame ukumphuthumisa ukumphuthumisa eklinikhi, emtholampilo.

Into engingayisho mina ukuthi mhlawumpe othisha nabo abakukhuthalele ukuthi lezi zifundiso zibe khona ey'koleni ngoba ukube bakhuthalele ngabe sihlezi siy'bona. And okunye okudala iy'nkinga ngingasho ukuthi izimo zomnotho maybe mhlampe abanayo imali yokukhokhela la bantu abafanele bazofundisa ngalezi y'fundiso zempilo ngoba kufane ngabe siyababona nje nyanga zonke la bantu laba befundiswa ngoba bafuna uhlezi bekhona futhi bayalalela abanankinga yokufundiswa.

Iwona umtholampilo, uwona isibopho nje sokuqiniseka ukuthi uphephile. Abasebenzi bakhona nje amanesi noma odokotela bonke abasebenza khona nabalanda yona le mithi le yibona okufanele beqikelele ukuthi bathathe imithi ephephile kwisigungo esibhalisiwe emthethweni, bengathathi imithi engathembakele engahloliwe.

Impela yenza okwanele ngicathi yenza okwanele mina ngokubona kwami umuntu uma efika eshayiwe noma elimele bayakwazi ukumsiza ufika ezocela usizo noma osenkingeni bayakwazi naye ukumsiza bemluleke futhi uma edinga usizo olungaphezulu bemsiza ukuthi bemdlulisele ey'ndaweni la azosizakala khona kangcono.